Tshebediso ya router le yona e ntse le hantle e lokile bakeng sa ha o le leetong kapa ha motlakase o se teng o ka e sebedisa, empa ditlamorao tsa teng ha se leshala, le le shwele, o le tseleng o le leetong. And e ka nqena o sa reka airtime kapa yona data founung ya hao e ka ba le bothata bo itseng ba hore o se finyelle dinthong tse neng o batla ho di etsa nakong eo o leng leetong. Hape e ka lahlehisa hape hape hobane o ba lefifing ha o sa thola melaetsa e ne ntseng o e fumana Jwale he, ho sebedisa router ya leshala, ho molemo hape ha ho molemo.

Metswalle ya ka ha e utlwisise ho hang mmino ona wa jazz e nna ke o ratang haholo ka pelo yaka kaofela? Mmino ona o nkgopotsa dipoleke tseo ke so kang ke ba ho tsona. O phomotsa moya wa ka o maikutlo a ka.